Mina into engingayisho nje umzala uNomalanga kumele nje azame ukuthi le foni engimunike yona ngoba indala. Into okumele ayazi ukuthi angeke sometimes umuzwe umuntu uma ekhuluma nawe, ngenxa yokuthi kwesinye isikhathi ayidonsi kahle. Kumele uze uphume uye endaweni ethe ukuphakama khona uzokwazi ukukhuluma nomuntu. Okunye-ke ayikwazi ukufaka lezi iy'ndlela zokuxhumana zesimanjemanje isebenzisa nje imeseji ukuthi usende imeseji ukuze uxhumane nabanye abantu. Okunye futhi-ke ihamba kancane ayifani nalezi la mafoni lawamanje yesimanjemanje ayisheshi iy'hambela nje kancane. Ilokho nje engingamuxwayisa ngakho uNomalanga.

Mina into engingayisho nje ukuthi emakhaya impela akhona amathalente baningi abantu abanamathalente kodwa into eyinkinga kakhulu ukuthi akekho umuntu ozayo ukuzocinga lawo mathalente. Angithi nalokho abantu kumele umuntu aze asuke la emakhaya aye edolobheni ukuze azokwazi naye ukuthi amaphupho akhe afezeke ukuthi mhlampe abe wumculi noma okanye abe umlingisi kumabonakud. Leyo nto leyo idalwa yikho ukuthi abekho abantu abafunayo ukuzofika lapha bazotshala iy'mali ukuthi kusizakale phela la bantu abakhona la emakhaya ngoba ithalente liningu kabi la emakhaya. Ngaleyo ndlela bazosizakala, kwabona laba abatshalia iy'mali ukuthi bethole inzuzo back. Beyithole imali yabo back mase la bantu sebekhombisile amathalente abo.

Into engingayenza uma kungathiwa-ke ngiyaklama idivayisi ehlakaniphile entsha ebhekene nezidingo ezithile noma iy'nkinga emphakathini. Kungaba idivayisi yokuthi yokuqeda nje ubugebengu. Okokuqala leyo divayisi leyo izobakhona endlini noma kube eyakho nje wena ngokwakho siqu sakho. Ozokwazi ukuthi uma uyichofa ikwazi ukutshela wonke umuntu ukuthi emzini ewukuthi owukuthi nokuthi nokuthi unenkinga khona anihambeni niyobheka. Ngaleyo ndlela, akekho umuntu ozozama ukuthi afune ukuyontshontshela omunye umakhelwane ngoba uyazi ukuthi bazofika bomphakathi qathatha engakafiki ngisho amaphoyisa.

Inkulu kakhulu, uyabona nje esikhathini samanje inkulu kakhulu into edlalwa abagqugquzeli nabathengi ezinkundleni zokuxhumana. Inkulu kakhulu ngale ndlela yokuthi basebenza ney'nkampani ey'nkulu manje ukuze bekwazi ukuthi bebe ubuso balezo y'nkampani kubathengi. Ngingasho ngempela ukuthi isikhule kakhulu leyo ndima kwezokuxhumana nezawoqedisizungu. Idlala indima enkulu kakhulu, idlala indima enkulu kakhulu ukuthi kufike kalula kubathengi bengabe besaba nazo iy'ngqinamba zokuthi bengazi ukuthi into isetshenziswa ukwenzani.

Hhawu mina ngiwumgqugquzeli wezokuxhumana, ngingaqhubeka nje, ngibe zame ukuthi ngibe yimina. Ngingazami ukuzenza umuntu engingayena, ngibe yile nto abantu abangithandela yona. Ngingazami futhi ukuy'khukhumeza nokuy'tshela ukuthi ngimkhulu kunabalandeli bami. Kumele nje ngiqhubeke nje ngizithobe kubalandeli bami, ngibonge uxhaso lwabo lokuthi ngilapha nje kungenxa yabo. Lokho kuzongenza ukuthi ngikhule More and more and more, ngikwazi futhi nokusiza abantu abasengxakini. Ngikwazi ukusiza ngokufaka isandla, kakhulukazi kubo bona laba abangisizayo. Ngikwazi ngoba phela sithi isizulu izandla ziyagezana. So iyona ndlela nami engiyokhulisa ngayo ithonya lami lelo hhayi ukuthi ngizenze umuntu ongazi.

Mina into engingayenza, ngokukhuluma ngomphakathi la engisuka khona ukuthi ngikhulume nje ngezinto ezinhle ey'tholakala khona Njengamabhiz'nisi asafufusa. Ngizame impela nje ukuthi ngikhulume ngawo. Onke amabhizinisi, ikakhulukazi amabhizinisi abantu abasha abasafufuza abadinga uxhaso lahulumeni ukuze bezokwazi ukukhulisa umnotho wasemaphandleni. Kanti nami-ke futhi ukuy'khulisa ukuze ngibonakale. Ngingasho nje isitori sami sokuthi ngisuka kuphi ngize ngifike lapha, ukuze nami ngizokwazi ukugqugquzela abanye ukuthi kuyenzeka kuyenzeka ngoba nami.